Ndicinga ukuba into yokulibaziseka kweenqwelomoya yenziwa yimozulu isikakhulu. Ngoba noba bayakwazi uyijonga indaba yemozulu ukuba injani okanye isimo sezulu sinjani, ezinye izinto ziyafihlakala okanye izinto zenzeke ngesiquphe bangakwazi ke ngoku uzibaleka. Loo nto leyo yenza ukuba kuvele kulibaziseke iinqwelomoya. Neengxaki ke zobugcisa ziyayenza loo nto leyo kodwa esikakhulu ndithi yimozulu.

Indaba yokukhwela imoto siliqela xa kuphangelwa iyanceda kakhulu ngoba siya endaweni enye kwaye xa sisebenzisa imoto nganye nganye umntu ngamnye iye loo nto leyo ichithe imali nepetroli. Kanti xa sibanintsi siyakwazi ukudibanisa imali, singasebenzisi laa mali besizayisebenzisa umntu uba ebehamba ngemoto yakhe eyedwa.

Xa ndihamba ngenyawo ndiye ndizive ndikhululekile. Into endenza uba ndizive ndikhululekile ngalaa mzuzu ebalulekile yilaa nto yokuba uthatha ixesha lokuba ushukumise umzimba ungamanga okanye ungahlelanga, loo nto ibalulekile for intliziyo namalungu omzimba. Enye into ebalulekileyo ngaloo nto leyo yeyokuba uthatha ixesha lokuba awucingi yonke into, uyakhululeka ubethwa ngumoya nengqondo ibethwa ngumoya. Ibalulekile loo nto yokuba umzimba akhululeke akhuphe zonke izinto angazidingiyo.

Ngolwam ulwazi, ezona zinto zibalulekileyo ukuba umqhubi ekufuneka aqiniseke ukuba zikumgangatho ofanelekileyo kwimoto yakhe ngamaviri, ne-enjini, nezibane isikakhulu ezi zangaphambili nezangemva, nezipili. Ngoba ezi zinto ukuba azikho sesimeni esilungileyo zingamenza umonakalo omkhulu.

Ingxaki mna endiyibonayo kwirenki yakuthi yeyokuba ingcolile, imdaka, ngale nto yokuba oonoteksi benza nantoni na, balahla kwalapha, batyela kwalapha baphinde benzele yonke into, kuyanuka. Leyo into ayilunganga kwabantu abakhweleyo. Enye yeengxaki esinazo kwirenki ludlame abanalo oonoteksi. Ufumaniseke uba bayathanda ukulwa ngenxa ye yepolitiki yaserenki, ufumaniseke ngamanye amaxesha bangakhupha nemipu. Leyo into ayilunganga and ayikhuselekanga kwabantu abakhwelayo.

Xa uthutha izinto ngezithuthi ezisebenzisa indlela kungakhona umonakalo ovelayo ngoba impazamo iyenzeka. Angathi yena umqhubi izinto uzibeke kakuhle, uzibophelele kakuhle, yonke into ihleli ngendlela kanti xa esendleleni ufumaniseke uba ikhona impazamo ayenzileyo. Izinto zingawa endleleni zidale ingozi enkulu konzakale abantu.

Eyona ndlela endibona ukuba ingakhawulelana nale meko sijongene nayo kukuba uRhulumente avule ezinye izithuthi ezizawunceda kule meko. Izithuthi ezinjenge-subway, avule ii-subway station ngoba azizusebenzisa indlela enye. Nale kaloliwe kodwa ke uloliwe ozawukhawuleza hayi aba bokuqala. Zinganceda ukucutha iimoto ezihamba endleleni ngala maxesha.

Ukhuseleko ayonto efane indikhathaza xa ndihamba ngebhayisekile ngoba ibhayisekile ndiyikhwelela ecaleni kwendlela, andihambi phakathi kweemoto. Iye iba yingxaki xa umntu ephakathi kweemoto ngoba akaboni ngemva, imoto ingamkhawulela nakweyiphi na indlela izama ukuphepha ezinye izinto.